Khona lezi ngoma ezisuke zisavela ezijwayele ukudlala kuMkhokha, lezi ngoma zisho okukhulu ngosiko lami lakwaZulu nokuthi uZulu unamandla kanjani. Lezi ngoma zisabela kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, zafika futhi noshintsho oluningi kulezi ngoma abantu bazithanda. Futhi abantu babheka imilando yabo kubo bonke abantu bajwayele ukuthi bey'sebenzise lezi ngoma ngoba zine-meaning ethize ngoZulu, ngeKwaZulu Natal.

Njengomuntu womoya, lokhu kube yisibusiso kakhulu kumina. Ngaphiwa isipho esikhulu engasidluliselwa wokhokho bami, basipha mina ukuthi yimina engiyobuyisa iy'khwama zabo. Le nkolelo, inkolelo enhle kakhulu ukuthi ukwazi ukusiza abantu, ukwazi ukulapha abantu uma umuntu egula. Inkolelo yokuthi ukwazi ukuthi ukubone izinto mande zenzeke, ukwazi ukubona ukuthi umuntu unayiphi inkinga.

Anginalo ulwazi ngalezi ngubo zomuntu wesilisa mayelana nokuya entabeni kakhulu. Kepha lokhu kubalulekile ngoba usuke esetshengiswa, usuke esetshelwa ukuthi useyindoda manje akasayena umfana omncane, usekhulile.

Isigwaqane. Isigwaqane ikona ukudla engikukhumbulayo ebuncaneni bami. Ngisawumntwana sasikhula ngaso isigwaqane sasidla, ugogo asiphekele isigwaqane. Ukudla lokhu okungikhulisile.

Indima abadlala ekumele bayidlale ngokukhethelele abantwane babo, abantu abadlal nabo noma abantu abazoshada nabo ukuthi bakwamukele lokhu okufunwa abantwana babo. Angeke uzumkhethele umuntu ukuthi akadlale nobani noma ashade noba, koda abazali ukweseka abantwana babo. Lokho okuzobe kujabulisa abantwana babo.

Ukukhulisa umntwana akuyona into elula, kepha imfundiso yomzali iyona ebalulekile emntwaneni, imfundiso yasekhaya. Umkhulise umntwana umtshele konke iqiniso ukuthi, mntanami uma uwenza kanjena imiphumela yalana injena injena nakanje. Hamba ngale ndlela le, imiphumela iyona ozoyithola ekanje. Kepha abantwana abalaleli ngesinye isikhathi, kepha umntwana uyakwazi ukuthi umqale esamncane umkhulise ngendlela afuna ukuthi ube yiyona. Isimanjemanje sisishintshe kakhulu thina esabantwana sikholelwa ekutheni yonkinto ingo-social media ey'nkundleni zokuxhumana yonkinto. Kepha-ke sishiye imiyalelo yabazali kanye nemfundiso yasekhaya.

Anginalo ulwazi oluningi ngokukhuliswa komfana. Kepha, ukukhula emfaneni to ukuya endodeni yisigaba esikhulu leso, yisigaba sokuthi usuyakwazi ukuy'mela. Ngajabula kakhulu ngoba nami ngay'bona ukuthi sengiyindoda sengikhulile sengizokwazi ukuthi ngiyimele. Wanginika umkhulu wami uGedleza kaziBhawu ihembe elalimhlophe elingamabala ophuzi okuphaphathekile. Leli hembe liyintenhle kakhulu kimina ngoba laleselingitshela ukuthi sengiyindoda and sengikhulile.

Ukwesekana, indoda mayondle iy'ngane zazo kanye nomfazi wazo. Umseke umfazi wakho, uy'seke ney'ngane zakho.

Ngowami umbono ngicabanga ukuthi wonke umuntu onomhlaba emakhaya makabe nemfuyo noma atshale into ukuze kukwazi ukuthi kugcineke umhlaba wabo. Ngoba abantu bayazintshontsha izindawo and futhi lokhu kugwema ukukhuluma okukhulu. Manje ngicabanga ukuthi umuntu akafuye noma abiye indawo yakhe ukuze ihlale iphephile.

Ukudla kubalulekile kakhulu. Uma umuntu umthanda, kumele ukuthi ube nesiqiniseko ukuthi udlile futhi usuthi. Lokhu kutshengisa ukuthi unendaba naye.

Ubuhlalu buhlukahlukene, kukhona ubuhlali bemvunulo la suke khona intombazane isuke imvunula isayintombi kanti kukhona ubuhlali bobungoma la usuke unobizo khona. Kepha bonke lobu buhlali buney'ncazelo zakhona la khona osuka osayintombi wenzelwa umkhuliso njengentombazane, usho kuthiwa hhayi usukhulile, kwesinye isigaba. Masekubakhona ubuhlali bobungoma la osuke usiyisangoma khona usunikwa konke iy'mpahla zakho usuthi no, manje usungakwazi ukuthi welaphe.